Isela leentambo ndingalichazela ukuba ezi ntambo zombane ziphethe umbane omkhulu kakhulu kwaye ukubamba okanye ukusika ezi ntambo kungambulala ngoko nangoko. Umbane okuzo uphezulu kakhulu, unokumtshisa umzimba wakhe ngokupheleleyo afe ngoko nangoko.

Ngokwamava amaxabiso eenkonzo ze-e-hailing ezifana neUber okanye iBolt ayahluka xa ethelekiswa nemibutho yeetekisi, kodwa kwezinye iimeko angabonakala efanelekile ngakumbi. Kuxhomekeke kwezi zizathu, ukucaca kwamaxabiso, ukukhawuleza nokufikeleleka, ukhuseleko nolawulo.

Njengepolisa lendlela eMzantsi Afrika kukho amanyathelo abalulekileyo ekumele ndiwathabathe ukuze ndithintele ingxaki yokulayisha abantu abanintsi kwiitekisi. Okokuqala, kukuhlola qho iitekisi ezimileyo nezihambayo. Kumele ndibeke izithintelo kwiindlela okanye kwiindawo ezixakekileyo ukuze ndihlolisise inani labakhweli ukuqinisekisa ukuba itekisi ayidluli kulomlinganiso uyalelweyo. Ndiphinde ndibeke izohlwayo eziqinileyo. Ukuba itekisi ibhaqwe ilayishe ngaphezulu kufanele ukuba ndibeke isohlwayo ngokomthetho wendlela kwaye kuxoxwe nomqhubi malunga neengozi zale nto.

Ndingafuna ukwazi ngohlalutyo lwezithuthi, iqondo lengxinano yendlela, nokuba zingaphi izithuthi ezingena esixekweni ngexesha elixakekileyo, kunye nokuba ingaba le nkqubo inganciphisa njani loo ngxinano. Ndiphinde ndifune ukwazi ngongcoliseko lomoya. Ngabe le nkqubo inakunceda na ekwehliseni amanqanaba ongcoliso kwaye kwenzeka njani oko?

Ukuba bendingunotekisi bendingathatha anga amanyathelo ukunqanda lomkhwa. Ukulandela umthetho wendlela, bendiya kuqinisekisa ukuba ndilawula inani labakhweli ngokwemigaqo yendlela, ndiqeqeshe abanye abaqhubi. Ukuba bendingumnikazi wetekisi, bendingaqinisekisa ukuba abaqhubi bam bayayazi imithetho yendlela kwaye bayayihlonipha.

Abantu aboyika ukukhwela inqwelomoya nangona bengazange bayikhwela phambilini, baqhutywa zezi zizathu. Ukoyika into abangayaziyo, amabali asoyikisayo, ulawulo oluncinane. Abanye abantu boyika ukuba abakwazi ukulawula imeko okanye abakwazi ukuphuma kalula.

Ukuhamba ngebhasi umgama omde ebusuku ngamava adibanisa ukudinwa, ukuzola kunye nobunzima obuthile. Ukuzola bobusuku kuthetha ukuba iindlela zihlale zivulekile kwaye ibhasi ihamba ngokukhawuleza kunemini. Kukho ithuba lokulala kancinci, ingakumbi xa ibhasi ithule kwaye abanye abakhweli belele.

Ndingaya kuye ndimcacisele into yokuba ndiyiqaphele into yomzukulwana wakhe oqhuba imoto yakhe engenalayisensi kwaye ndimcacisele ubungozi obukhoyo kukuqhuba imoto ungenalayisensi. Ayibobungozi kuye kuphela kodwa ke bubungozi kubanye abantu abaqhubayo ezindleleni, kwaye angazibhaqa esengxakini enkulu. Kwayena ummelwane wam angazibhaqa esengxakini enkulu ngokulahlekelwa yi-inshorensi yakhe, okanye kukumoshakalelwa yimoto.

Ndicinga ukuba le meko iyaxhalabisa kwaye ibonisa ukusilela kwimigaqonkqubo yokhuseleko ezindleleni. Abaqhubi kufuneka balandele imithetho yezindlela njengabo bonke abanye abasebenzisi bendlela.

Ewe, kukho amaxesha apho umntu angaziva enoloyiko okanye engakhuselekanga xa uhamba ngeenyawo endleleni, ngakumbi kwiindawo ezingenazo indawo zokuhamba ngeenyawo okanye apho abaqhubi bezithuthi bengalandeli imithetho yendlela. Umzekelo, ndinokuziva ndingakhuselekanga xa ndihamba ecaleni kwendlela emxinwa okanye endleleni engenazibane ebusuku apho abaqhubi abahamba ngesantya esikhulu.